Dibanka di seka-seka dilo di le mmalwa pele go ka go naya karata ya sekolo, e leng karata ya dikoloto e dirisitsweng go thusa baithuti ka madi. Dinyakiwa tsa motheo bosupi jwa madi le go seka-seka makwalo.

Fa o batla go dira tshweetso ya go dirisa karata ya sekoloto gona dilo tsa dikonokono tse di tshwanetseng go seka-sekwa ka kelotlhoko. Fa o bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata o tshwanetse go tlhaloganya seo se batlang mo karateng pele o ka tlhopa e e maleba le maemo a gago a madi, tlhaloganya mekgwa ya gago ya go dirisa madi, seka-seka ditshenyegelo le di tuelo, bapisa dituelo le dipoelo.

Mo tsa dikarata tsa sekolo tsa boithuti rekoto ya gago ya sekolo le history ya gago ya go adima madi di ka ama ka tsela e e farologaneng, fa dibanka di ntse gore baithuti ba bantsi ba na le histori e e rileng ya go adima madi di seka-seka dintlha tse dingwe go akaretsa gore o kgona go dirisa madi a a lekaneng go duela madi a tlhokafalang a karata.

Go dirisa tsamaiso e e siameng go ka oketsa ditšhono tsa gago tsa go amogela le go go thusa go aga rekoto e ntle ya madi. Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila go kopa dikarata tse dintsi ka nako e le nngwe, go tshela dintlha tse di sa siamang, go tlhoka dithoto tse di tlhokafalang, go kopa karata e e sa tshwanelang, go se dirise sentle dikarata tsa gago tse di leng teng.

Fa o sa itlhaloganye sentle ka go tsenya mo mathateng a madi le go senya rekoto ya gago ya madi ka nako e telele. Botlhokwa jwa go balelwa melawana le maemo go tlisa ditshenyegelo tse o sa di lebelelang, go tlhaloganya tsela ya morokotso, go sireletsa ditshwanelo tsa gago, go tlhaloganya dipoelo le di tshiamiso, go lemoga diphetogo.

Kitso tsa madi le go ithuta ka madi ke dilo tsa konokono tse di ka thusang batho, bogolo jang baithuti go dira ditshweetso tse di siameng fa ba dirang kopo ya karata ya sekoloto, go dirisa madi a sekoloto ka tsela e e siameng go ka go thusa go aga rekoto e ntle ya madi le go sireletsa mo mathateng a madi.

Kitso ka tsa madi le go ithuta ka madi dilo tsa konokono tse di ka thusang batho bogolo jang baithuti go dira ditshweetso tse di siameng fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto, go dirisa madi a sekoloto ka tsela e e siameng go ka go thusa go aga rekoto e ntle ya madi le go sireletsa mo mathateng a madi.

Dibanka di seka-seka dintlha tse di mmalwa go bona gore a o a kgona go dirisa madi ao a tlhokafalang ka mokgwa wa go adima madi. Rekoto ya madi, madi a tsenang ditiro palo ya madi a o a kolotang.

Ditirelo tse di tlwaelegileng tsa banka ka go dirisa madi a a fetang a o nang le o ne, go dirisa mokgwa wa go adima madi mo akhaontong ga se mmala, mme dibanka di na le ditshwenyego tse di farologaneng tse di amang bo go dirisa mokgwa o, dituelo tsa go simolola, dituelo tsa kgwedi le kgwedi, dituelo tsa go feleletsa morokotso, dituelo tsa go feleletsa kgwedi, dituelo tsa go ganelela dituelo.

Ditirelo tsa go dirisa madi a mantsi mo akhaontong di ka ama motho go ya ka maemo a gagwe a madi, go tlwaelegile go bona dituelo tsone di ama batho ba ba nang le madi a tlase ba ba sa kgoneng go boloka madi a a lekaneng mo akhaontong ya bone, fa ditirelo tseno di ka nna teng di ka tsenya batho ba mo mathateng a madi le go tsenya rekoto ya madi a bone ka nako e telele.

Go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bankeng go ka go tsenya mo mathateng a Madi, mme go na le ditsela tse dingwe tse di ka go thusang go tila dituelo tse di maswe, tse dingwe tsa ditsela tseno di kanna tsa go thusa go boloka madi a gago.